Ho iphumana o le ka hara seemo sena ho kgathatsa haholo hampe. O ka dula o kgobile maikutlo ka nako tsohle ha o kopana le mobifi ya halefileng ditseleng. Itlwaetse ho kganna ka mokgwa oo wa ho itshireletsa hore o se ke wa sebetsana le pherekano le kgalefo, o se qabane le ho sebedisana le bakganni ba bifileng, ba halefileng hampe hampe. Hobane o ka tswa taolong wa ka baka o ka baka le kotsi haholo. O letse mmino wa hao oo o ratang hore o tsebe ho iphaphanya mobifi be se o tswella pele ka leeto la hao.

Nna le metswalle ya ka re nkile leeto re tswa mona Gauteng re ya kwana Kapa ka koloi ya private. Jwale ha ntse re le tseleng ke moo re fapohelwang re lahlehelwa ke tsela. Re iphumana se re kene tseleng e fosahetseng e seng yona. Hantle hantle re lahlehile, hobane le GPRS ya rona ne re sa e sebedisa hantle ha ya re bontsha moo re tlamehileng ho tsamaya le teng. Jwale hee re kopa fela thuso ya hore le re bontshe tsela ya ho kgutlela morao hore re kgone ho kopana le tsela eo e re isang moo Kapa hore re fihle hantle re bolokehile. Re ka leboha haholo.

Tekete ya ka ha ho kgonahale hore ekabe e sebeditse. E sebetsa jwang e ntse e le ho nna ke e tshwere? Le hona ke e rekile mafelong ana a beke ho lokisetsa hona leeto la ka la Mantaha hore ke tsamaye ke fihle moo ke yang teng. Hona tikete ena ke e rekile ka ho tura hampe hampe, ka one point two thousand rand. Jwale o ntjwetsa hore e sebeditse jwang neng le hona e ne e sebediswa ke mang, ho ya kae? Hobane nna tikete ena ke e reketse hore ke ye Durban moo ke lo etsang dintho tsa ka tsa , jwale ke kopa tlhalosetso ya hore jwang le hore a na ke tla fumana tjhelete ya ka eo ke rekileng tikete ena ka yona? Hobane ke utlwa ke sa utlwisise mabaka a le ntjwetsang hona hore tikete e sebeditse.